Ha ne ke tla Gauteng, ke ile ka kopana le mathata a mangata. A mang a ona ne ke tsamaya ke lahleha ka ha ne ke sa tsebe gauta mme ke tshaba ho botsa le batho hore ana ebe ke sebakeng se hantle na. Tse ding tsa dintho ne ke tsamaya ke lahleha ha ke batlana le le toropo hore na ebe toropo ke efeng le hore ke fumana mabenkele a kang afeng toropong eo.

Mme o ka ya dikantorong tsa boemafofaneng mme wa lo tlaleha ka thotho tsa hao tse lahlehileng, mme ba tlo o fa difomo tse o tlo di tlatsa mme ba tlo kgona ho o batlisisa dibeke tsa hao.

Ne re le tseleng e yang Kapa, mme re sa hlokomela hore petrol-e ya rona e se ntse e fela ka hara koloi. Mme ha re ntse re le tseleng, koloi ya fellwa ke petrol-e. E ne se e le bosibu mme ho se na le karatjhe eo e nang le petrol-e. Re ile ra tlameha ho dula hona tseleng moo me koloi e shwelletseng teng. Re batle thuso hore re ka fumana petrol-e jwang.

Ke hore bo radikepe ha ba tsamaye feela ba sa sheba hore na maemo ke ona a loketseng hore dikepe tsa bona di ka kena tseleng. Mme ba sheba hore na maemo a lehodimo a lokelletse hore ba ka kgona ho kena metsing.

Ke hore o sheba pele na hore koloi eo e boemong bo hantle ba hore e ka palamisa batho le hore e loketse tsela na. Mme o sheba le le hore na tjhelete ya dikoloi tseo e fapane ka bokae, mme o tla nka qeto ya hore o kgetha hore o batla efeng pakeng tsa dikoloi tseo.

Tjhe, ha ke tsebe ho kganna sethuthuthu, ebile nka se se reke hobane nna ha ke se rate.

Motswalle, tekesi e ke e palameng ke sekorokoro e tsamaya e tima hara nako. Mamati a teng ha kwalehe le ditulo tsa teng di tabohile feela. Tse ding ebile di beuwe dipontjho ka hodimo.

Mohatsa mohatsa ka re tlameha ho lo ho batla dipampiri tse tla re dumella hore re kene sefofaneng, mme re tlametse ho boloka tjhelete e tla kgona ho re thusa ha ntse re palame sefofane. Mme re tlo sebedisa South African Airways ka baka la hore ke sona sefofane se boleng bo hantle mme le ditheko tsa teng ke ditheko tse utlwahalang.

Ka la di 1 Motsheanong ka selemo sa 2018, re ile ra nka leeto ka bese re ya ka mane ka eThekwini. Mme, re ne re tsamaya ka Inter Cape Bus. Ho ne ho le monate ebile re ja di-fruit tsa rona, mazimba a rona. Empa leeto la teng ebile leeto le leteleele. Re ile ra fihla ka tsatsi le latelang ka ha ne re tsamaile e le bosiu haholo.

Dilori tse tsamaisang thepa ebile tse tsamayang tseleng e telele di na le ho ba dikotsing tse mpe. Ke ka hoba bakganni ba tsona ba kganna ka tlasa kgatello ya mokgathala. Mme ha ba kgone ho phomola nako e loketseng hore ba ka phomola ka yona.

Ke rata ho nka bese ha ke tsamaya leeto le le kgutshwane ka baka la e theko di tlase mme e dula e le nakong.

Dumela ngwaneso e le hore o batla tekete e yang ho kae? Ke kgone ho o thusa ka pelenyana dibese di so ka di tswa o kgone ho phomola e sa le nako.

Ke nahana ho ka ba molemo ha e le hore ke ka nako e be ho na le dibese ka tsona ditekesi tse nkang bo maqheku, bo nkgono kapa bo ntatemoholo mahala. Hore ba lo kgona ho phetha mabaka a bona e kaba afe kapa afeng.

Ke tla jwetsa ke tla jwetsa bapalami hore, ka Mantaha re tsamayeng ka maoto ho bontsha hore beng ba ditekesi hore le rona re re re strike-ile ka baka la hore. Bona ba dula ba entse strike mme rona ka nako tseo re sokola hore re phetha mabaka a rona ka eng.